Ndingeva kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku yimali yam lena ndithenge ngayo idatha and ke ngoku idatha ixabiso layo liphezulu kakhulu. Noko noko abathengisi bedatha bebenokhe bazame into yobana ngaba ingapheli. Ibuhlungu into yoba uthenge idatha, idatha yakho iphelelwe. Ewe, bekufuneka ba uyisebenzise ngexesha elithile. Kodwa xa ungayisebenzisanga unganidi uyisebenzisa kutheni lento ndingenawukwazi intoba idatha ihlale ingolaa hlobo ubuyithenge ngalo? Yimali yakho mos le uyisebenzisileyo. Kutheni ngoku uzawunkinkishelwa ngemali yakho uba mawusebenzise idatha ungekho nto unoyisebenzisela kuyo idatha?

Inoba ngosuku ndiyamsebenzisa u-three hundred to four hundred megabytes wedatha. Ngoba ndisoloko ndise kuWhatsApp, ndisoloko ndikuTikTok, ndisoloko ndikuFacebook and I am always online ndikhangela umsebenzi. Yha so ngosuku ndiyakwazi ufika naku-four hundred naku-five hundred megabytes ngosuku kuba ndingumntu ke okhangela nomsebenzi.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Kwafuneka kaloku , ngalaa mzuzu ndandixakekile, kwafuneka ndiboleke kwa kwabathengisi aba bedatha babe bendiboleka kuba ke uyakwazi uboleka idatha xa uxakekile ngalaa mzuzu. Ndabe ndingazukwazi ukuhamba ndiye evenkileni ndiyothenga idatha sendiphakathi ndisenza into ebalulekileyo. Kwafuneka ndivele ndikhawuleze ndiyiboleke kwabathengisi aba nangona ke ibizawuba nemali engapha ethe chacha, kodwa ke ndandixakekile.

Ndiyijonga rhoqo. Ndiyayijonga kangangoko ndinako ukuyijonga ngoba andiyithandi ungayazi xa izawuphela ngoba xa ndingenayo idatha iyafana noba ingathi andinayo ifowuni. Ndiyayijonga, ndiyayijonga na after imizuzu eyingamashumi amabini or amashumi amathathu ngoba andifuni nje uba ndiphelelwe yiyo.

Hayi, andiyicingi ukuba i-gigabyte eyi-one yedatha yanele inyanga yonke. Hayi, incinci i-gigabyte enye. Inintsi into esiyenzayo kwii-cellphone zethu. Siyangena sikhangele imisebenzi, siyangena sijonge imbalelwano zethu, siyangena sincokola kooWhatsApp yeyona platform inkulu ngoku ekhoyo akusa-esemeswa. I-social media nayo ifuna ngapha idatha. And ke ngoku uba awuzuba nayo idatha uyashiyeka ngasemva, uyashiyeka ngasemva awukwazi ubona izinto, awukwazi ubona izinto ezenzekayo neendaba ngoku sayeka uzibukela koomabonakude , hayi .

Hayi a-a, incinci kakhulu i-one, i-gigabyte enye. Zininzi izinto ezenzekayo kwii-celullar phones zethu and kwaye izinto ezininzi ngoku sesizenza ezifowunini zethu. Senditsho uba kuko okuninzi esikwenzayo sikwenza ezifowunini zethu. Kwaye ke ngoku iifowuni zethu zihleli nje zilapha kuthi ezandleni ngoba konke kwenzeka ezifowunini. Ngoko ke ayikho, hayi incinci kakhulu, for inyanga hayi incinci kakhulu.

xa kuthethwa ngedatha kum into ethi qatha yimali yayo ngoba ke imali yayo hayi ixabiso layo liphezulu. Yiloo nto ke ndisithi kum xa iqala nje kusithi datha ndicinge uba eyi andinayo idatha. Into yokuqala yimalini imali, idatha ekufuneke ndibe nayo? Ingakanani idatha ekufuneka ndibe nayo? Imali, yimali kum eqala ivele. Ndifuneke ndijonge uba imali endinayo izandifumanela idatha engakanani na.

Hayi, andiqondi uba ikhona efikelelekayo ngoba zonke ii-networks mna ndizizamele. Ndizamile ii-networks, enye ngapha izawuba duru, enye ngapha ibe nenethiwekhi ewikhi. Kodwa ke ndingafane ke ndithi umntu ndinomkhombisa uMTN ngoba nguye endimsebenzisayo, usandisebenzela ke okwangoku.